Katiso e ka thusa kgotsa e ka thibela dikotsi, gonne batho ba ka se kgone go ka kgona go utswetsa borra dipolase.

Tsela e nngwe e baka e dirisang go bolaya diphologolo, ke fa ba ka di isa kwa mabenkeleng, ba kgona go di saga sentle ka tsela e e nepagetseng.

Fa diphologolo di tsamaya ngaka ya diphologolo, di ka kgona go gola sentle ka tsela e e nepagetseng, mme di a se lwale ka metlha le metlha. Ke nagana gore fa diphologolo tsotlhe di ka tsamaya ngaka, go ka tokafatsa boemo le boitekanelo jwa diphologolo.

Mabaka a ke a tshegetsang ke gore fa motho a betsa diphologolo, o a di tshwenya, mme mo gongwe motho a kabo a re o di kentsha tseleng ka fa e le diphologolo di sena botlhale jwa motho.

Mofuta o ke itseng wa morogo o o omelelang ka fa tlase ga mmu, ke morogo wa ga thelele.

Ba kopana le dikgwetlho fa ba tsenelelwa ke batho ba tla ba tlile go ka ba senyetsa kapa go ba utswetsa.

Nka rata fa go laletsa borrapolase botlhe ba mo lefapheng la me gore ba tlhokomele diphologolo tsa bone sentle, ebile ba di ele tlhoko, gonne go na le bolwetsi bongwe bo bo lwadisang diphologolo tsa rona bo bidiwa FMD. Bolwetsi jono bo senya diphologolo.

Ke tseba rice kapa maungo a emelang ka fa tlase ga metsi.

Dijalo tse a ka di jalang ke maungo, gonne di mela ka tsela e e tlwaelegileng ya go di apela, ka foo o di nosetse metsi metlheng.

Balemirui ga ba na dilo tse di siameng kapa didiriswa tse ba ka di dirisang mo dipolaseng tsa bone.

Ke merogo jaaka spinach, merogo ya thelele, morogo e yotlhe ya mefuta-futa, e jadiwa kwa sekgweng kapa mengwe e jadiwa metseng ya rona.

Gonne ke yona tee e natatefelang batho go le gantsi, ebile ke yone tee ya matlhare a jadiwang mo metseng ya rona go le gontsi.

Fa o thoma go ntsha nama o e bidisa metsi a go fisa, ka foo o lokela nama ka mo metsing a go fisa, e be o e tlhoba tlhoba mafofana a yone ka foo o e kolomake sentle, o ntshe ditšhila. Morago ga foo, o a e apaya.

Matlalo a diphologolo go le gantsi ba dira dikobo kwa magaeng, kapa ba dira dilo tse re nnang mo go tsone. Di a rekisiwa, ba dira dikobo ka letlalo la nku.

Ke tlhaloganya gore rooibos e jadiwa ka matlhare. Matlhare ano ba a a tlhatlhamolola, ba a kolomake sentle ka foo a ya kwa metšhining go dira matlhare a rooibos.

Ke itse go le gontsi batho ba rata apole, gonne ke tsone tse di melang metlha le metlha.

Fa ba ka isa bana go ya go bona ka tsa temothuo, ke ka foo bana ba re kgonang go ithuta sentle.

Maungo a na le dikotla jaaka di vitamin-i, gore motho a kgone go gola a tiye mo mmeleng, ebe a kgone a itekanele sentle.

Mokgwa ono wa go betsa diphologolo, ke gore di kgone go o ka kgona go dira ka foo ba reng di dire ka tsone.

Gongwe o ka fitlhela diphologolo di jele dijalo kapa maungo, kapa gongwe batho ba ka fitlha mo polaseng ya gago ba di utswa.

Mekgwa e mešwa ya go nosetsa e ka thusa borrapolase ka go boloka metsi ka tsela ya gore didiriswa tsena tsa go nosetsa di bereka ka nako, ga di bereke fela, fa nako e e rileng e fitlha, di a bereka ka nako e e rileng e fitlha, di a tima, ka foo di boloka metsi sentle.

Nka botsa gore goreng polase ena e le botlhokwa mo go ena, ebile fa mengwaga e lesome e fitlha go tloga jaanong, o nyaka go bona polase ya gagwe e le kae.

Fa ke ne ke na le temothuo, ke ne ke tla kgona go thusa batho ka go tsosa difeme tse di sa tlholeng di bereka sentle, ka di tsosa gore batho ba kgone go dira mo go tsone, ikonomi ya rona e gole sentle.

Magareng ga dijalo tseno, tse di sa boleng ka pele ke tsa kwa ditlhabing tse di tlhabilweng, gonne di na le di khemikhale tse di di dirang gore dijalo tseno di sa bola, di kgone go nna for nako e telele.

Ke dimela tsa go tshwana le maungo, balemirui ba ka netefatsa gore di phela di ntse di nosetswa ka nako yotlhe.

Fa dilo di senyegile, ke a di epela gape gore di kgone go mela, di dire manyora mo lefelong leno gore dijalo tse di melang di mele ka tsela e e siameng.

Ga ba tlhokomele dipolase tsa bona ka tsela e e nepagetseng, gonne a gona tlhokomelo e e siameng mo dipolaseng tsa bone.

Ke akanya gore ke maungo a na leng sukiri e le ntsi jaaka mango le diperekise, maungo a na leng sukiri e e kwa godimo le tota le mmoba.